Ngingazizwa ngethukile futhi ngididekile ukuthi bangakwenza kanjani lokhu ukuthi bengitholele umuntu engizoshada naye ekubeni ngingamazi.

Into yasendlini enenani elizwelayo kimi nomndeni wami, amabhodwe esintu. Amabhodwe esintu alana ekhaya ayesetshenziswa ukhokho ngesikhathi esaphila. Futhi asedlulisele kithi zizukulwana nathi uma sasikhula sizowadlulisela ezinganeni zethu.

Ibaluleke kakhulu indaba yokuthi kukhethwe igama lomntwana ngenxa yesigameko esuke senzeka ngalelo langa, ngoba kukholelwa ekuthenini, bekungeke kwenzeke leyo nto leyo eyenzeka eyenzekayo ngaleso sikhathi kuzalwa wena.

Ngicabanga ukuthi isikhathi esiphila kuso manje sobuchwepheshe senza ukuthi silahlekelwe amasiko endabuko ngoba sigqila kakhulu entweni eyenzeka manje sikhohlwe okade kwenziwa kudala nokade kwenzeka kudala.

Kunomthelela omuhle ukwabiwa komhlaba emphakathini futhi nasemindenini yasemakhaya, ngoba uma umuntu esekhuliwe esekhulile, usikelwa indawo yakhe lapho azokwakha khona. Ngaleyo ndlela leyo akabi nayo inkinga uma sekumele ephume ekhaya ayokwakha umuzi wakhe.

Ukudla kwesiZulu engikukhumbulayo kusukela ebuntwaneni isijingi, kanye nobhatata. Yingoba lokho kudla kwakwenziwa ugogo futhi wayekwenza ngothando nesineke.

Uhlelo lokufunda ulimi engake ngaluthatha, ngaluthatha esikoleni e-University of the Free State, lapho engangifunda khona ulimi lwamaSotho. Okwenza okwenza ngifune ukufunda ulwimi lwesiSuthu, ukuthi e-Free State kugcwele abantu abangamaSuthu. So, ngaleyo ndlela leyo kwakulula ukuthi ngifunde lolo limi lolo ngizokwazi ukuthi ena ngixhumane nabantu abahlala khona. Ngingakhulumi isiZulu ekumeni, ngingakhulumi isiZulu nabo, ngoba bona babengasizwa kahle isiZulu. Kwakulula ukuthi mina ngifunde isiSuthu ngoba isendaweni yamaSuthu. Ngaleyo ndlela leyo bazokwazi ukuthi bezizwe bahloniphelekile endaweni yabo.

Ngokubona kwami indima ekumele idlalwe womama noma amakhosikazi emndenini wabo ukuthi benakekele imindeni yabo, beyithande, futhi beyivikele ngayo yonke indlela abangazama ngayo.

Izithiyo zolimi esijwayele ukuthi zibe khona emphakathini owakhelene onamasiko amaningi, ukuthi kuvamise ukuthi abantu bengakhulumi ulimi olulodwa, ngaleyo ndlela leyo abantu akukho lula ukuthi bezwane. Izixazululo engicabanga ukuthi zingaba khona ukuthi umuntu ngamunye azame ukufunda ulwimi lo munye umuntu. Ngokwesibonelo, umuntu ongumZulu angafunda ulumi lamaSuthu noma olamaXhosa, noma engafunda isiVenda. Nokhuluma isiVenda naye engazama ukuthi afunde isiZulu. Ngaleyo ndlela leyo umuntu ufundiseka kakhulu futhi uyakwazi ukuthi exhumane nabo, axhumane nabantu, kungabi khona izithiyo zolimi emphakathini, ngoba uma kuwukuthi uzohlangana nomuntu okhuluma isiZulu, uzokwazi ukuthi akhulume naye isiZulu. Uma kuwukuthi uzohlangana nomuntu okhuluma isiSuthu, bekwazi futhi ukuthi bekhulume isiSuthu kanjalo kanjalo.

Imigubho yesiZulu ingagqugquzela ngokuthi yenze imicimbi emikhulu ezokwazi ukuthi ihlanganise abantu. Uma ngikhuluma ngemicimbi, ngikhuluma ngokuthi benze imicimbi yesintu kanjengemgidi noma inhlangano noma ubumbano lo Zulu, lapho abantu bezohlangana khona begide, becule. Ngaleyo ndlela leyo abantu bazokwazi ukuthi behlangane futhi bebumbane.

Ngicabanga ukuthi mina uma uwumZulu ufika endaweni enye, yebo kufanele ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume ezinye izilimi. Futhi ngaleyo ndlela leyo angiboni ukuthi kunenkinga, futhi angiboni ukuthi ulimi lunomthelela omubi kuZulu ezindaweni zasemadolobheni, ngoba ulimi uluncela ebeleni, ilokho esikhule ngakho. Futhi angeke kuze kube yinkinga uma uzohamba uye kwenye indawo ukhulume isiNgisi kanye nesiBhunu. Uyazi ukuthi uma ubuyele ekhaya kuzomele ufunde ukukhuluma isiZulu, futhi kuzomele ukhulume nesiZulu nabantu abasekhaya ngoba imvamisa yabantu abadala abakwazi ukukhuluma isiNgisi noma isiBhunu.

Kubalulekile ukuthi izingane zikhuliswe ngabazali bobabili ngoba ingane ikhula ekhayeni elinabazali bobabili ayibi nazo izinkinga eziningi kakhulu. Futhi, uma ingane ivelelwa inkinga niyakwazi ukuthi ningabazali bayo nobabili niyilungise leyo nkinga leyo. Kunokuthi ingane ikhule ekhayeni elinomzali oyedwa, kuyaye kube nzima emzalini ukuthi asize ingane, futhi nengane nayo iyaye izibuze imibuzo yokuthi uphi omunye umzali kanjalo kanjalo.

Yebo, ngicabanga ukuthi umshado usadingeka kulesi khathi samanje ngoba kungenzeka ukuthi nihambela niyosayina kodwa ngokwesintu sakaZulu kumele nishade nihlale nobabili nishadile. Akulunganga ukuthi abantu bebabili behlale ndawonye bebe bengashadile ngoba ukukipita lokho futhi akuvumelekile ngokwesintu.

Umbono wami ngalokhu uhlukile. Ngicabanga ukuthi angeke kwalunga ngoba kukhona kukhona eminye imiphakathi engathandi ukwamukela ezinye izinhlobo zamasiko. Ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi kungaba khona ubandlululo emphakathini. Uma ungumuntu mhlampe ungumZulu ungamuthandi umuntu owumSuthu, ungamubukela phansi ngendlela agqoke ngayo.

Amasiko ahlukahlukene acula ngezindlela ezihlukene izingoma zawo. Ezinye zicula ngeziginci, ezinye zicule ngezigubhu. Lokho kutshengisa ukuthi ihlukile indlela yokwenza emiphakathini futhi ayifani, amasiko awafani, futhi awasoze afana.

Izingoma zomdabu nomculo esikweni lami lwakwaZulu zibalulekile ngoba zitshengisa ukuthi siyazigqaja ngosiko lwethu futhi siyaluthanda.

Imvunulo yethu yakwaZulu ihlukile. Abesifazane abashadile bafaka isicholo esenziwe ngesikhumba senkomo kanye nobuhlalu. Befake isidwaba, okuyisiketi esikhandiwe ngesikhumba senkomo kanye nobuhlalu. Izintombi zona zifake isigege esincane kanye nobuhlalu, bese beyaqimba ngaphezulu. Kanti abantu besilisa bona bafaka ibheshu elenziwa ngesikhumba senkomo.